Ditlamelwana tsa pholo kgotsa boitekanelo tseo lefapha la pholo le puso di ka dirang go ka thusa bagodi ke go ba naya ditlhare tsa mmu, gonne tsona di na le maatla a le mantsi gonne ga di na tsone di-chemical-e le go ba tlisetsa tsona ditlhare kwa metseng ya bona gonne e le bagodi a ba sa ne maatla a go ya kwa ditleliniking.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bona, e seng gore ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi gonne ba lelapa la bone ke bone ba ba itseng bagodi ba bona gore ba ja eng, ba rata eng, ba nwa melemo nako mang, gonne ga le ba isa ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi ga ba ba tshware sentle.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe, ke go ba isa kwa dingakeng tsa Setswana, gonne ditlhare tsa Setswana ke tsona tse bagodi ba godileng ka tsone mme di tlwaetse mmele ya bona, mme di farologana le ditlhare tsa segompieno gonne tsa segompieno ke tsa Sekgowa di le thata mme ga di a tlwaela mmele ya bona.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso dibopa maikutlo a rena ka go dira gore re solofele mo dilong tsa setso gonne di a re berekela e le tota mme ga di nyake madi a le mantsi.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlameleng batsofe, gonne batsofe ke bona ba ba itseng thata ka dinaga tsa rena le setšhaba sa rona, gonne ba tlile pele mo lefatsheng la rona mme re tshwanetse go ba utlwelela mme le ge ba re botsa ka melemo le ditso re tshwanetse go ba utlwelela gonne ke bona ba bogologolo mme ke bona ba ba itseng setso e le tota mme ke bona ba ba ka re rutang ka ga setso.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelang bagodi ke dijo, ditlhare e leng tsone dipilisi mme ba ba agela le mafelo a ba tlhokomelwang ko go one fa ba godile gore ba seke ba sokola mo matshelong a bone.

Mo malapeng a le mantsi bana ba leba go ka tokafatsa matshelo ba kgarakgadiwa ke tsa botshelo mme fa go na le mogodi mo lelapeng o feletsa a tlhoka tlhokomelo, mme go na le mafelo a itsegeng ka go tlhokomela bagodi mme go ne ba ba tlhokomela mme lena le tla itlhophela malatsi a le tlatlang latlo go ba check-a ko go o ne mafelo ao e leng o ne di old age re a bitsang di old age, mme ba ba tlhokomela, ba ba naya melemo, ditlhare, ba ba tlhapisa, ba ba naya dijo mme ba robala gona koo.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe ke akanya gore ga e bereke sentle gonne jaanong ba bereka le bana ba segompieno go nako ba tlhokomelang batsofe mme bana ba segompieno ba felela batsofe dipelo mme e ka tokafadiwa ka gore go bereke batho e leng ba bagolo kwa go tlhokomelang batsofe gore ba seke ba felela batsofe dipelo.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e thusa thata gonne batsofe ba le bantsi ga ba ne matseno mme bangwe ba palela ke go dira gonne matsogo a bone le mmele ga e sa dira mme ka pension-e ya puso ba kgona go reka dijo ba kry-e ditlhare, melemo mme ba kgone go nna le madi a go ya go ya dipetlele.

Fa o batla go bona phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela o tshwanetse go ya ko diofising tsa bone tsa SASSA mme o ye le dipampiri tsa ene motsofe o le ene motsofe o o, mme morago ba tlile go le naya le karata e a tlileng go amogela madi a mo go yone.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe thusa e le thata, mme e thusa ba lelapa le batlhokomedi gore ba se ke ba dirisa madi a bona a le mantsi go tlhokomela batsofe le go ba isa dingakeng, le dipetlele le go ba rekela le tsone dijo gonne ba kgone go berekisa yona phenšene ya puso go dira dilo tseo.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le sixty, ka ntlha ya gore motho ga na le sixty ebe a godile mme a s'tlhole a kgona go dira dilo di le dintsi e leng gona go bereka ditiro.

Go na le batsofe ba sa kgoneng go fitlhela kwa dipetlele tsa magae hobane ga ba ne madi a go ya teng, ga ke nagana re ka kopa mogolomente gore go nne le dijanaga tse di ba latang kwa magaeng a bone fa e le nako ya bona ya go ya dipetlele, mme morago di ba busetse kwa magaeng a bona fa ba boa kwa dipetlele.

Batho ba tsofetseng ga ba kgone go fitlhelela dipetlele, mme ga ke nagana re ka ba isetsa melemo ya bona, e leng tsone ditlhare tsa bona fa e le nako ya bone ya go amogela ditlhare kgotsa fa ba lwala ra nna re ba check-a re ba tlisetsa tsona ditlhare tseo ba ditlhokang, mme re ka dira gore go nne le dijanaga tse di phelang di na le tsone ditlhare tseo mme fa mogolo a lwala ba mo tlisetse tsona kwa lapeng.

Mo ke dulang teng ee go sekgala se segolo gore o bone ditlamelo tsa pholo le ditirelo tsa bona tsa potlako gore di thusa jang gonne mo ke dulang gona ga se mo magaeng e le tota mme go na le dipetlele di le dintsi le mme di gaufi nyana.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhele gonne batho ba bantsi ba gonna kwa mekhukhung ke ba ba sotlegileng e le tota mme ba palelwa ke go latelela ke ba dikobodikhutswane.

Malwetse a o ka bonang kalafi kwa teiliniking ke TB, HIV and AIDS, flu, go opa ke tlhogo go nna le dipeini.